Sa rabulasi ndi nga thoma tsha mathomo nda amba nga khaedu ya ya mutsho, kilima, ndima yashu yo tshentsha, tshiṅwe tshifhinga huya fhisesa, tshiṅwe tshifhinga huya rotholesa. U tshentsha ha kilima zwi ri vhangela mathada kha zwimelwa zwashu zwa sipinatshi na khavhishi, a zwi meli zwavhuḓi, zwi ya puta. Tshiṅwe hafhu ndi malwadze, na zwitshatshami, na zwikhokhonono zwine zwa vha uri, zwi vhaisa zwimelwa zwashu, zwikhokhonono zwi ḽa maṱari, zwi phula mabuli kha maṱari, na midzi ya zwimelwa zwi vha zwi khou ḽa, zwine zwa ita uri ri si vhe na khaṋo ya vhuḓi. Tshiṅwe hafhu ndi mavu a songo nonaho, mavu a avha uri hango nona, a ri thivhela uri ri kone u vha na khaṋo ya vhuḓi, ndi dzikhaedu dzine dza khou vhaisa mugede na mugede ane avha uri ndi ene ane a ḓi vhidza uri ndi u rabulasi.

Ee, zwihone zwimelwa zwa sialala zwine zwa kha ḓi vha zwa ndeme kha zwiḽiwa kana u dzhenisa tshelede namusi kha matshilo ashu, ndi nga amba nga dzi ṋawa, ndinga amba nga nḓuhu, nda amba nga tshikoli, nda dovha nda amba nga phonḓa. Ndi zwimelwa zwine ndi zwa ndeme nga kha matshilo ashu a ḓuvha na ḓuvha ngauri vhathu vha kha ḓi zwiḽa, vhaṅwe vha limela u zwi rengisa. Zwimelwa zwa sialala zwo ḓala zwine vhathu vha a zwi shumisa nga kha matshilo a vho a ḓuvha na ḓuvha. Vhaṅwe vho rabulasi vha isa kha mimakete ya seli, vhaṅwe vha isa kha mimakete ya ya ya ya kha shango vhukati ḽa Afurika Tshipembe, vhaṅwe vha ḓi isa na kha mashango a maḽedzani ane ravha nao hanefha Afurika Tshipembe, ndi zwa ndeme zwimela zwa .

Zwa u fuwa nguluvhe zwi fhambana na zwa mbudzi kana u fuwa khuhu nga nḓila i tevhelaho. Tsha mathomo ndi tsha uri nguluvhe dzi ṱoḓa zwiḽiwa zwinzhi, nguluvhe dzi ḽa tshiṅwe na tshiṅwe, nguluvhe a i khethi, zwine zwa amba uri mufuwi wa dzedzo nguluvhe u ḓo tea u dzi ṋea zwiḽiwa zwinzhi. Nguluvhe dzi ṱoḓa fhethu hune dza ḓo dzula hone ngauri dzi bvisa malaṱwa manzhi ane nayone ndi khaedu kha onoyo o dzi fuwaho nga u u ḓo fanela u vhori u kho fhungudza malatwa a dzinguluvhe idzo. Ngeno u fuwa mbudzi kana khuhu a zwi na vhuthada ngauri khuhu dzi a ḽa mahatsi na mbudzi i a ḽa mahatsi, kana wa ḓi ṱoḓela mifumbu. Nguluvhe ngeno zwi tshi konḓa ngauri i nyaga zwoṱhe. Nguluvhe dzi dinwa na nga malwadze a ngaho mikhushwane ya dzinguluvhe ine ya vhidziwa uphi swine flu, ine ya vha uri ndi fanela u .

Tshine tsha nga itwa u khwinisa nḓivho ya u ṱhavhela zwifuwo kha vhalimi vhaṱuku, ndi tsha uri muvhuso, na vha dzi department dzo fhambananaho kha vha bve fulo, hungavha u tshimbila bulasi nga bulasi, kana u kuvhanganya vho rabulasi kha tshiimiswa tshikene kana tshifhaṱo tshikene, vha funzwa, ha ḓa muthu pfhumbudzwaho, a ḓe a vha pfumbudze nga ha vhundeme ha u ṱhavhela zwipuka kana zwifuwo. Tshiṅwe hafhu, kha vha fhiwe, vha funḓedzwe, vha gudisiwe, vha fhiwe hu ngavha dzi bugu, kana mabambiri, kana dzi gurannḓa, kana iṅwe ya vhudavhidzani ha thekinoḽodzhi vhagudiswe hune vha ḓo dzulela u fhiwa maele na maitele, na zwine vha nga tevhedza u ṱhavheliwa zwifuwo zwavho.

Zwiimiswa zwa muvhuso zwine zwa tikedza nḓisedzo ya zwa vhulimi. Hu na vha muvhuso wa vhukati vhane ra vha vhidza uri Provincial Government kha zwa vhulimi, havha na vha muhasho muhulwane vhane ndi vha Department of Agriculture and Land Reform. Hu dovha havha na tshiimiswa tsha Agriculture Research Council tshine tsha tikedza zwavhulimi. Hu dovha ha vha na muhasho muṅwe wa Market Research Council, na vha DSI vhane vha thusa kha zwa vhulimi.

U vha na mavu ndi zwa ndeme nga maanḓa, kha uri vhulimi hunga vha ha muthu muṱuku kana ha rabulasi muṱuku hu kone u bvelela, ngauri wa nga vha na mavu zwi amba uri u ḓo ṱavha zwimelwa zwinzhi kana wa fuwa zwifuwo zwinzhi ngauri u ḓo vha u na mavu, zwi ḓo u thusa uri u tshi ṱavha u kone u ḓivha uri u ḓo kona u vha u tshi khou hula, hunga hudza zwa u lima hau zwi tshi ḓa kha zwine wa ḓo kona u rengisela vhaṅwe vhathu, kana u itela zwiḽiwa for muṱa wawu na vhane vha vha tsini na iwe. Tsha ndeme kha mavu ndi uri u kone u hula, u kone u ḓi alusa iwe muṋe, u dovhe u aluse na zwezwo zwine wa khou zwilima uri zwi kone u ya kha mimakete mihulwane, u aluwe.

Zwikili zwine zwa nga itwa kana u shumiswa u itela u tsivhudza vhaswa vha tshifumakadzini kha u ṋanga buḓo ḽa zwa vhulimi. Tsha u thoma ndi u tshimbila nga zwikolo, kha zwikolo zwa ngudo ṱhukhu na ngudo khulwane, vha ḓivhisiwe vhaswa nga ha zwikhala zwine vha nga zwi wana kana ngaha zwine vha nga ita arali vho ṋanga buḓo ḽa zwavhulimi. Tshiṅwe hafhu, kha hu itiwe dzi learnership, zwikili zwa tshifhinga tshipfhufhi zwi tshimbile na mashango na dzi province dza Afurika Tshipembe hu tshi gudisiwa vhafumakadzi vhaṱuku kana vhathu vha mbeu ya tshifumakadzini nga ha vhundeme ha vhulimi, vha nga zwi takalela, vha nga ṋanga buḓo iḽo, vhanga vha na u tevhelela, na u ḓivha, na u ṱoḓou swela u vha vho rabulasi.

Ndimo ya Rooibos i na vhundeme vhuhulwane nga maanḓa Afurika Tshipembe, ngauri Afurika Tshipembe hu na u shaya ha mishumo, zwi amba uri ha limiwa Rooibos, zwiḓo thusa u u uvha na zwikhala zwa mishumo kha vhaswa vha sa shumi vhane vha ḓo guda nga ha u ṱavha na u kaṋa Rooibos. Zwi ḓo dovha zwa thusa ikonomi ngauri Rooibos i ḓo ṱavhiwa ya dovha ya rengisiwa, i tshi rengisiwa i nga rengisiwa kha mashango a tsini na vhuḽedzani na Afurika Tshipembe, iṅwe inga dovha hafhu ya iswa kana ya rengiswa kha mashango davha a seli ha malwadzhe. Zwi nga ri thusa nga maanḓa, ri ḓo vha na mbuyelo ya vhuḓi kha ikonomi yashu, na u vhulunga mishumo ya vhathu vhane vha shuma hune ha bveledzwa Rooibos.

Zwiḽiwa a zwongo fanela u durela vhalimi vhazwo musi zwono vha mavhengeleni, ngauri vhathu vho zwilimiaho ndi vhone vho no dovha vha zwi isa mavhengeleni, vha mavhengele vha zwi ḓurisa, vha tshi zwi ḓurisa, zwi ita uri vhathu vha balelwe u wana zwiḽiwa zwa ḓuvha. Afurika Tshipembe hu kha ḓivha na vhusiwana kana vhushayi, ndi vhanzhi vhathu vhane vha shaya u balelwa na zwiḽiwa zwa ḓuvha, vhaṅwe ḽi kovhela vha songo ḽa, zwine zwa amba uri zwiḽiwa zwi tshi ḓura mavhengeleni huna u ṋaṋa ha nḓala, u ṋaṋa ha nḓala, zwi ita uri shango hu vhe na vhugevhenga vhunzhi, ngauri vhathu vha ḓo ṱoḓa tshelede nga nḓila i si yone uri vha renge zwiḽiwa zwine zwa khou ḓura, zwine zwa amba uri vhathu vha khou balelwa u swikela zwiḽiwa zwavhuḓi.

Ee, tshine nda nga itshi ita u shandukisa kuhumbulele kha vhathu vha songo pfumbudziwaho kana vha songo funzeaho zwavhuḓi vhane vha vha uri vha khou shuma mabulasini. Tsha u thoma ndi u vha sumbedza ndeme ya uri, arali vha sa lima zwi amba zwori a ri nga vhi na zwiḽiwa and hu si na zwiḽiwa zwi amba zwori shangoni hu ḓo vha na nḓala, zwine zwi do vhaisa vhone, vhana vha vho, mashaka avho, dzikhonani, na vhathu vhane vha vha uri vha tsini navho. Zwi ḓo dovha zwa ita uri vha songo vha na mishumo ngauri, hu si na ndimo zwi amba zwori na mishumo ine vha i shuma i ḓo balelwa u vha hone. Tshiṅwe hafhu tshine nda ḓo ita tshone, ndi u ita ṱhoḓuluso, nda nwala bugu ṱhukhu dzine dzi ngavha dzi na zwifanyiso dza u sumbedza nḓala, dza u sumbedza vhuḓi na vhuvhi ha u sa lima, na u sumbedza vhuḓi ha u lima. Zwi nga vha thusa uri vha kone u ḓivha uri musi vha sa khou lima, hu ḓo vha na nḓala shangoni. Vha nga kona u pfumbudzea vhone vhaṋe vha kona u tshila zwa khwine.

Tshifhinga tsha miḓalo, zwithu zwe nda zwi ita u thivhela zwimela zwanga uri zwi si fe. Tsha u thoma tshe nda shumisa, ndo ṱavha zwimelwa zwanga kha mavu ane a konḓa u kumbuluwa, izwo zwo itwa ngauri ndo shumisa zwiṅwe zwa thekinikiye ra funziwa nga vho ra science ya uri, musi muthu a tshi ṱavha, a songo ṱavha fhethu hune maḓi a ḓa nga mukumbululo, kha fhaṱe kana u lima fhethu hune ha vha hu no uri, musi hu tshi ḓa miḓalo maḓi a kona u tshimbila zwavhuḓi a fhira. He bulasi yanga ya dzula hone, na mavu a hone, ndi avhuḓi. Musi miḓalo i tshi ḓa, ndo vula dziegere, nda dovha nda vula na milonga uri maḓi a kone u tshimbila kha milonga iyo, a si ye hune ha vha na zwimelwa.

Ee, u vusuludzwa ha mavu, nga maanḓa u kovhekanya hafhu ha mavu zwo ḓinga ḓivhazwakale ya vhuṋe ha mavu na u sa eḓana, ifa ḽa na khethululo ḽi khou bvela phanḓa na u sa vhumba khaedu kha zwikhala zwa mbuedzo ya mavu, zwi tshi sumbedza ṱhoḓea ya nḓila yo teaho na i bveledzaho kha u tandulula u sa lingana ha mavu. Ndi zwone, vhathu vhanzhi nga maanḓa vha vharema, vho dzhielwa mabulasi nga tshifhinga tsha vhukoḽoni na nga tshifhinga tsha muvhuso wa tshitalula, zwe zwa sia uri vhathu vhanzhi vhatswu kana vha lukanda lukene, avhana mavu, zwino muvhuso u khou ita nga nḓila dzoṱhe uri mavu a vhuyelele kha kha vhaṋe vhao, naho zwi na dzikhaedu zwi ngauri, vhaṅwe vha kho nyaga mabulasi avho a tshi a tshi khou dzhiiwa, vhane vha vha uri na vhone vho a dzhia nga khani, vha fhiwe tshelede, zwine zwa vho ri zwi vha zwi songo tea, naho zwina dzi khaedu zwadzo, vhunzhi ha vhaṅwe vhathu vha khou ḓi kona u wana mabulasi avho, hu na uri, i ḓivha nndwa mara zwi ḓo zwi ḓo fhelela zwoṱhe.

Thikho ine ya khou tea u ṋekedzwa vhalimi vhaswa. Tsha u thoma vhalimi vhaswa kha vha ṋetshedzwe zwishumiswa zwi tshi ḓa kha zwa vhulimi, zwi nga vha manyoro, zwi nga dovha zwa vha dzithulusi dza u thusa kana u shuma musi vha mabulasini avho, zwi nga vha zwi khou ita mitshini enei ya tshikhuwa ya ano maḓuvha ya musalauno, ine yanga vha thusa. Kha vha dovhe hafhu vha pfhumbudziwe, vha ḓo vha fhiwe na magavhelo ane anga vha thusa musi vha na dzikhaedu dzine vha ṱangana nadzo musi kilima i tshi khou tshentsha na musi hu khou ḓa malwadze kha zwimelwa kana zwithu zwine vha vha uri vho zwi lima kana u zwifuwa zwi tshiya kha vhulimi hoṱhe. Vhaswa kha vha kha vha pfumbudzwe. hu nga vha nga zwikolo, na u fhiwa maele na maitele nga vhathu vho funzeaho, vha vha gudise vhundeme ha ndimo, tshihulwane vha fhiwe magavhelo na zwikili.

Vhana vha vhathu vhatswu kanzhi vha ḽa tshiunza tshine tsha vha uri ndi mugayo, zwino arali kilima i hone zwi amba zwori mugayo u nga si vhe hone zwine zwa amba uri mubveledziso heyi ya mugayo i ḓo bala hu zwino mugayo wa hu tshi khou bala zwi amba zwori vhana vha ḓo balelwa u ḽa. Ndi zwone zwine zwa vha hoṋe zwine zwa vhangwa nga kilima ndi masiandoitwa a si a vhuḓi.

Vhuponi ha mahayani uri tshumelo ya mutakalo ivha lelutshetshe, ndi uri vhathu vha muhasho wa mutakalo vha to ya haningei nga ṅwedzi nga ṅwedzi vha dovhe vha fhaṱe na dziṅwe dzi kiḽiniki mabulasi aṋe vha vhona uri vhathu avho vha kule na dzi kiḽiniki, ndi zwa ndeme nga maanḓa kharali zwa nga itwa nga nḓila zwi ḓo thusa uri vhathu vha kone u wana mutakalo nga tshifhinga nahone nga nḓila yo teaho, ndi zwone zwine nṋe nda vhona zwo luga ndaa!

Ee, mbekanyamaitele dzine dzanga shumisiwa u tsireledza pfhanelo dza vhashumi bulasini vha tshifhinga nyana, ndi zwauri kha vhavhe na tshelede ine vha ya vha i khou dzhiiwa kha musi vha khou shuma miṅwedzi ya rathi kha u dzhiwe tshelede ṱhukhu for miṅwedzi ya rathi heneyo vha tshi fhedza u shuma huvhe na zwiṱukuṱuku zwine vha wana ngauri muthu a khou wana tshelede nga ṅwedzi i shumisa ya fhela mushumo u tshi na wone muṋe vhune usala utshi yo fhela hoyo muthu uvha a kho tsa na tshelede ine avha nayo, zwine zwa amba uri u ḓo vha na nḓala, kha vha zwi dzhiwa zwivhe nga nḓila ya mulayo vha ṱhogomelwe zwavhuḓi vha itelwa mabambiri na dzi tshelede dza vho vha dzi fhiwe musi vha tshi fhedza u shuma, vhathogomeli vha fariwe sa vhashumi na vha vhe na dzi khontraka dzine dza nwaliwa kana dzine vha vha khadzo. Vha songo so ko u shuma nga upfi vhakho tholiwa ṋamusi husina mithelo husina na dzi benefit dzine vha dzi wana kana mbuyelo dzine vha dzi wana ndaa.

Ee, vhuponi hashu vhakegulu vha ya a ita na vhakalaha na vhane vha vha na mabulasi vha ṱavha dzi phonḓa, khalaṅwaha yo ṱavha ponḓa ndi khalaṅwaha ya mvula hu thoma lindelwa mvula ya thoma yana nga uri arali dza nga nga ṱavhiwa mvula i saathu na hupfi zwi ṱola uri mvula i songo tsha dovha ya na. So vha lindela khalaṅwaha ya tshilimo mvula i tshi to na mvula yono na zwi ambiwa musanda upfhi zwino ndi tshifhinga vhathu vha nga ṱavha zwine vha khou ngo ṱavha zwone kharali hu dzi phonḓa zwa to ambiwa ngori a dzi soko ṱavhiwa phonḓa tshifhinga tshiṅwe.

Nḓisedzo dza zwiḽiwa zwapo kana mashango anea a kho dina ngori kanzhi zwi ita uri huvhe na dzi na dzi tshanḓanguvhoni vhathu vhanzhi vhane vha tea u wana zwiḽiwa vha fhedza vha songo zwi wana zwiḽiwa zwa vhoniwa nga vhathu vhane ho tea havho vha hone uri a vho ngo zwi wana ngauri vhona zwiḽiwa. So zwi si na ndavha uri zwi vhona nga DRC Congo kho zwi vhona haningei Ithopia ri khou zwi vhona haningei South Sudan uri vha khou lwa zwiḽiwa zwi kho waniwa nga mavhanga zwi kho dzhiwa nga vhathu vhane a vho ngo tea u vha zwi dzhie. Zwine zwa amba uri sa izwi dzi kilima dzi kho shanduka na dzinndwa dzi kho vha hone shangoni hu kho itea zwithu zwinzhi zwiḽiwa zwi khou shotha vhathu a vha khou wana dzi pfushi zwiḽiwa zwa dovha zwa dzhiwa nga mavhanga ane ha khou tea u wana zwiḽiwa zwine zwine nda pfesesa uri zwi kho itea nga maanḓa.

Khaedu khulwane kha u gudisa vhalimi vhaswa musalauno ndi uri vhalimi a vha nyagi u thetshelesa, avha fhi nḓevhe vhathu vhahulwane kana vhane vha vha na tshipirione zwi tshi ḓa kha vhulimi ngauri vha shumisa dzi digirii dzavho na mabambiri kana a zwi certificate zwine vha vha nazwo, zwino u vha gudisa zwikili khazwo vha pfesesa zwori iwe a u ḓivhi tshithu ngauri ahuna vhukoni ngauri vhathu vhanzhi vhane vha gudisa vhalimi avha na dzi digirii vha khoto shumisa tshenzhemo tshavho tshe vhavha natsho kana tsha miṅwaha u bva tsho vha thoma u lima, ndi zwa ndeme uri vhalimi vhaṱuku kana vha vha vha musalauno vhathetshelese uri vha kone u vha na nḓivho vha kone u ḓivha malwadze na u tshintshela ngori zwi a konadzea u si ḓivhe zwori khalaṅwaha i tshintsha kana i shanduka nga nḓila ḓe arali u sina u si na nḓivho nazwo kana u si na digirii yazwo.

Ee, zwi a ṱoḓea uri vha fhiwe tshifhinga tsho awela vha tshi shuma bulasini ngauri navho vha na miṱa yavho, navho vha na vhana, huna zwine vha fanela u zwitama nga tshifhinga tsho awela tsha dzi khushumusi tshifhinga tsha madakanlo tshifhinga tsha dzi holodei dzine dzi dzo awela nga uri na ene muṋe ra bulasi kana hu no muṋe wa bulasi una muṱa wawe and u vha na muṱa wawe tshifhinga tshoṱhe, so ndi zwa ndeme u vhe na mulayo une wa tendo vhathu nga tshifhinga tsha dzi holodei vha songo shuma ngori na tshelede ya hone ine vha i wana a ivhe tshelede i no vhonala ine na vhone vha ḓo kona u nḓa miṱa yavho.

Hai, nṋe fhedzi zwa vhushumeli kwama mushumi a huna muthu ane anga shuma o kwata kana a songo takala zwavhuḓi zwine zwa khou amba uri arali fhethu hu si ya vhuḓi hune wa kho shuma hone na mutakalo u si wavhuḓi, ahuna zwine zwa ḓo bvelela ahuna shuma hune ḓovha hone kha .

Maga ane wa fanelwa lugisela musi tshifhinga tsha u vhulaha dzine vha tshi sa athu thoma, ndi a uri u ḓivhe uri manyoro a hone u dovhe u ḓivhe uri mishonga ya u thivhela zwikhokhonono kana zwi tshatshailni zwine vha nga ḽa zwezwo zwiḽiwa dza wa lima zwi hone nga tshifhinga hune wa ḓo khou hula zwi amba zwori tshiṅwe zwi ṱhogomela nahone hu vha hu khou .

U tikedza mubveledzi tsha vhashumi vhavho kha vhatholi zwi amba zwori kha vha vhidze vho makone kana vho masithesele vhane vhavha na zwikili zwa vha kona pfhumbudza kana u funza vhaṅwe vha vhashumi nga uri vhaṅwe vhathu vha vhashumi a vha na pfhunzo ine ya vha uri i na dzi ndaula dzine vha ngori vha na dzi qualification dza u ḓivha zwithu, zwino zwi amba uri sa mutholi kha vhidze vhathu vha no ḓivha vhano kona pfhumbudza vha zwi vha zwi vhaḓe vha kona u funza henevho vhathu vhane vho tholiwa bulasini zwi ngavha zwavhuḓi.

Sa ezwi hu na dzi climent tsheinzhi kana u mu kilima itshi kho tshintsha zwiamba uri zwiṅwe zwa zwimelwa ngori u nga ḓi wana mvula dzi khonesa nga tshifhinga tsha u ro ḓuvha litshi kho fhisa, zwine zwa kho ambara zwimela zwine zwa zwi tshi ḓo ṱavhiwa ḓuvha ḽi kho fhisa a zwi nga ṱavhiwi zwine zwovha zwi ḓo ṱavhiwa mvula mvula i tshi kho na zwavho ṱavhiwa ḓuvha ḽi kho fhisa zwine zwa amba uri zwiḽiwa zwi ḓo fhungudzea zwa dovha zwa shotha, vhathu vha si vhe na dzipfhushi na mavhengeleni zwiḽiwa zwi kho ḓura zwi amba zwori vha sa swikelela vha nga ḽi vha nga ḓo kona u vha na zwiḽiwa.

Sa zwe kilima itshi kho tshentsha zwi amba zwori ubva zwiḽiwa zwi ḓovha khomboni ngauri malwadze a zwiḽiwa kha musi sa zwe ndari mvula i tshi khou na zwi amba zwori zwiḽiwa zwine zwa ṱavhiwa ḓuvhani zwi nga si tshile, zwine zwa ṱavhiwa mvula a tshi khou ṋa ngeno ḓuvha ḽi kho fhisa zwi nga si tshile zwine zwa khou amba uri malwadze a vha tshi ḓa nga tshifhinga tsha vhuria a vha ḓo ḓa nga tshilimo a tshilimo a ḓo ḓa nga vhuria, zwine zwa amba uri zwi ḓo fhungudza chain ya zwiḽiwa kana kuitele kwa zwiḽiwa zwine zwa amba uri na vhorabulasi vha fhedza vha tshi wa nga ni vhu sa ḓivhi uri vha ite mini.

A hu to vhona vhukoni vhukene ha vhufumakadzi ngauri kha masikela a tshivenḓa kana a vhavenḓa vhafumakadzi vhalima vha vuwa vho miashu na vho makhulu ashu na vhakegulu na vhakalaha na hone muḓi woṱhe wa vuwa wa ya masimuni kana zwikimuni yo u lima, a zwi tuvha na mbeu zwine zwa amba arali zwikili zwa nga vhona zwi nga ḓo thusa uri vha kone u pfhumbudziwa vha tshiya phanḓa a zwi to u itiwa nga mbeu nkene zwavhuḓi.

Tsha ndeme ndi tsha uri kha vha ambare zwiambaro zwa u dudela vha dovhe vha ambare zwiambaro zwine a zwi tshatshavhe kana zwikhokhonono kana zwilimo zwino kovha uvha fhasi zwi songo vha luma, tshiṅwe havhu vhashumi nga tshifhinga arali muthu a pfha o neta a sa koni kha awele ende vhunga sa tou vha khombekhombe u shuma nga madekwana hu ḓo shuma vhathu vhane vho vha khou zwi funa nahone ha dovha vho na tshelede ine vha ḓo i wana ya u sumbedza uri ndi shuma vhusiku mara zwi nga zwivhe khombekhombe zwi ḓovha kha vhane vha wana vha khou kona.

Dzikhaedu dzine nda ṱangana dza kha u hwala zwibveledzwa zwanga nga maanḓa vhuponi ha mahayani ndi transport kana tshinamelo ngauri, u fanela uvha na ḽitiraka lihulwane kana tshiṅwe tshinamelo tshine tsha vha uri ndi tshihulwane ndi dzi bada dza main kanzhi asi dzavhuḓi asi dzavhuḓi a dzi ngo to lugelwa u tshimbila goloi dzi fanela thoma dza lugisiwa.

A zwi shandukisa tshithu zwiḽiwa zwitshi kho ḓura zwikho ḓura ndi zwiḽiwa zwi kho gonya zwi khou gonya tsha ndeme ndi tsha uri a u toḓiwe puḽane ine ya ḓo thusa zwiḽiwa songo ya ngauri zwisiwana zwi ḓo renga zwithu zwi kho gonya ṋamusi vha ita kilima i ḓo dzulela u tshentsha, tsha ndeme kha hu to to ḓi wana puḽane ine a ḓo kona uri ri thivhela hani masiandoitwa nahone zwiḽiwa uri so ngo ri ita mini muvhuso u dzhenelele ngauri vhalimi vhazwo vha kho wana dzi funding, arali vha ngori vha khou wana magavhelo vha ḓi dovha a rengisa zwiḽiwa zwi amba zwori ndimo dzavho kana zwezwi mitengo zwiḽiwa a zwi tsha tou vha zwo thusa vhathu zwono to vha ngaha vhone vhane.

A zwi tu na mini muthu a si na zwishumiswa zwa tsireledzwa nga dzi shume fhethu hu si na tsireledzo zwine zwa amba zwi ḓo vhanga malwadze kana zwinga vhanga dzimpfu kana dzi khuvhalo, zwine zwa amba uri muthu vha shumiswa vha bulasi ndi kana vhashumi bulasi kha vha vhe dzulela u wana tsireledzo yo khwaṱhaho nahone tshifhinga tshoṱhe zwine zwa kho ambara zwikhobva kha zwi shumiswa nga vha mitshini kuambarele kwavho na fhethu hune vha kho shuma hone hu vhe wo tsireledzea ndaa.